Umthwalo wami ngingawuhlanganisa wonke kusikhwama noma kwizikhwama ezifanayo, ngiphinde ngizibhale lezo zikhwama, ngizibhale ama, imininingwane yami kanye.

Izithuthi zabadala emphakathini, azifani nezithutha umphakathi, ngoba kumele ziba , zithathe labantu abadala emagcekeni, ziphinde zibabuyisele khona. Kumele zikwazi nokufaka izinto ezifana ne-wheelchair, kanye nezihlalo zakhona kumele zikwazi ukuthi zibahlalise ngendlela ekhululekile, ngisho bengeke beze behambe ibanga elide.

Izitobhi zamabhasi ziqhelelene kakhulu kunemizi kwindawo engihlala kuyona. Abantu abadala kumele bavuke ekuseni kakhulu behambe ibanga elide ukuze bafike ngesikhathi ibhasi ingakafiki. Into engase yenziwe kuze kulethwe intuthuko, kungaba khona ibhasi elithatha abantu abadala emagcekeni, noma emakwabo, emasangweni asemakwabo, libathathe kube yelabo kuphela, liphinde futhi libabuyise khona lapho libathathe khona.

Eyokuqala indlela yokupakisha, ukuthi iy'ngubo zakho ungazenabi e-suitcase-sini, engathi ungazigoqa zibe ama-roll. Okwesibili, ungapakisheli isimo sezulu esisodwa, pakishela nezinye ngoba angeke wazi ukuthi izulu lingashintsha yini. Ungafaka izinto zokuphola kanye nezinto ezifana namajakhethi, uma ngase kwenzeke lishintshe izulu, libande. Uphinde futhi ufake izingubo ezizokukhulula, uma ngase kwenzeke kuthiwa kukhona lapho kuyiwa khona kuyodlalwa, ukwazi nawe ukuthi udlale, nezokubhukuda nazo futhi zibalulekile uma uhamba.

Intuthuko engingayiphakamisa ukuthi, kubekhona isitimela esisheshayo esizokwazi ukuthi sibekhona ngesikhathi, singabambezeleki, kuthi nabagibeli bekwazi ukusheshe, ukufika ngesikhathi lapho bayakhona. Leso sitimela sifane njenge-Gautrain, ephuthumayo kakhulu, engabinakho ukubambezeleka, noma abagibeli bekwazi ukuyilinda ibhasi, kodwa kubekhona enye indlela abangase benze ngayo uma bephuthuma.

Njengamanje umphakathi ukwazi ukugibela amatekisi kuphela. Indlela yokuthuthukisa ezokuthuthwa komphakathi kungaba, ukufaka amabhasi, noma isitimela endaweni esizokwazi ukuthi sithuthe umphakathi, kungabi amatekisi kuphela, noma lawo matekisi andiswe ukuze anele wonke umuntu ofisa ukusebenzisa noma ukuhamba.

Ukulungiswa kwezingqalasizinda ungalindela ekutheni, amabhizinisi akwazi ukuthutha impahla ngendlela esheshayo futhi nethembekile, okungenza ukuthi bagcine bekwazi ukufinyelela, noma ukudayisela abantu aba noma, noma ngabe bakuphi nezwe. Kuphinde futhi kwehlise imali engase ikhokhwe amabhizinisi ekuthweni kwezimpahla zabo. Lokho-ke kuzogcine sekuzuza wonke umuntu, ngoba kuzobe kunemali eshintshaniswayo, amabhizinisi azobe edayisa, ekwazi ukukhulisa ne-economy.

Izimali ze-etoll zigcine sezenza inkampani ukuthi idayise izimpahla zayo ngenani eliphakeme kunelijwayelekile, kanye namaphrofithi ayehla, kuphinde futhi kuthinte namashejuli okuletha kwempahla. Izinkampani azisakwazi ukuyiletha impahla ibeningi, ngoba kumele babale nemali yokukhokhela ama-tollgate. Mhlampe uma kade bekwazi ukuhambisa amathrakhi, noma amathathu, sekumele banciphise, bahambise noma amabili ukuze bezokwazi ukuthi basale nenye imali yokukhokhela izidingo zenkampani.